Fa banka e seka-seka kopo ya karata ya sekoloto, gantsi ba leba dilo tse di latelang, boemo jwa madi, hisitori ya ka , tshedimosetso ya sekoloto. Ka bokhutswane, di-bank-a di batla go bona gore mokopi ke motho yo o ikanyang le yo o nang le bokgoni jwa go tlhokomela madi sentle.

Fa o tseya tshweetso ya gore o dirise karata ya sekoloto, o tshwanetse go itse gore karata e tla go dueletsa bokae fa o o sa duele ka nako. Dikarata tse dingwe di na le ditshenyegelo tsa ngwaga kgotsa tsa tiriso. Karata nngwe e ka go naya ntlha tsa go reka. Karata e tshwanetse go lekana le boemo jwa gago jwa madi. Go bapisa, o tshwanetse go leba gore ke efe e e nang le tlhaeletso e e kwa tlase, ditshwenyegelo tse di siameng, le melemo e o ka e dirisang thata.

Ke akanya gore sekoloto le hisitori ya go adima madi di botlhokwa thata mo kopong ya karata ya sekoloto. Fa motho a na le sekoloto se se kwa godimo kgotsa a sa duele ka nako, go dira gore banka e seka ya motshepa mme kopo ya gagwe e ka latlhelwa, mme fa a nna le hisitori e e ntle ya go duela ka nako, go bontsha gore a ka ikarabela, mme seno se dira gore go nne motlhofo go fiwa karata. Go tokafatsa seemo, motho a ka leka go fokotsa sekoloto, go dira ditefelelo ka nako, le go se adime madi a mantsi go feta a se ka a duela.

Fa ke dira kopo ya sekoloto. Ke tlhokomela pele gore ke dira le bank-a kgotsa setheo se se duelang, go netefatsa gore kopo ya me e tsamaya sentle. Ke tla baakanya ditokomane tsotlhe tse di tlhokegang, jaaka bopaki jwa madi a ke a amogelang le dikokomane tsa boitshupo. Ke tla boela ke netefatse gore tshedimosetso e e ke e tsenyang e netefetse le e ntšha.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tuelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo, ka gonne di tlhalosa maikarabelo otlhe a wa karata. Ka sekai, o tshwanetse go itse ditlhwatlhwa tsa morokotso, malatsi a tefo, le tshenyegelo tse dingwe tse di oketsegang jaaka fa o diega tefo. Fa o sa buise ka kelotlhoko, o ka iphitlhela o duela madi a mantsi go feta a a neng o a akanya.

Ke dumela gore go nna le kitso ka tsa madi go botlhokwa thata fa o batla karata ya sekoloto. Fa batho ba tlhaloganya gore sekoloto se dira jang, ba kgona go tsaya ditshwetso tse di botlhale. Ka kakaretso, go nna le kitso ya madi go fa motho boitshepo le go mo thusa go tila diphoso tse di tla, ka senyang bokamoso jwa gagwe jwa madi.